Ngingacela ukuthi onamanzi, ngingacela ukuthi onamanzi asilekelele asiboleke amanzi khona sokwazi ukuthi simuthele kancane ebusweni khona ezophaphama. Nohleli phansi sicele, ukuthi sicela ukuthi asihlalisele yena ngoba kuyacaca ukuthi lo muntu lo akekho right. So, sicela ukuthi sicela ukuthi besihlalisele yena phansi aphuzisiswe namanzi. Bese-ke sifonele nabosizo ngifonele abosizo bokuqala ukuze ezokwazi ukuthi ayothola naseklinikhi a-check-e ukuthi ngabe yini imbangela yokuthi aze aquleke.

Imigodi emgwaqeni oyibhuqu nemigodi emgwaqeni owetiyela, awuhlukile kakhulu ngoba yonke lokho kuyayilimaza imoto, ukuthi umehluko nje ukuthi kuncane ukuthi, emgodi yasetiyeleni yiyo ebulala kakhulu imoto ngoba kusuke kunetiyela bese kuba umgodi, bese kuba itiyela futhi liqhubeke. Uthole ukuthi lo mgodi lowo usumbeke kwaze kwavela ngisho inhlabathi. Usumkhulu kakhulu awusalingani netiyela vele lokho kuzoyilimaza imoto. Bese kuthi lo osebhuqwini, ngoba vele kuwubhuqu, indawo yakhona isuke ilingana yonke, ukugubheka kwako kuthukela ube banzi kakhulu. Kuthukela ukuthi ube banzi kakhulu umgodi wakhona, koda nje umgodi oyingozi ilo oyitiyela.

Uyabona mngani, i-MyCiti Bus, ibhasi elisetshenziswayo lapho eKapa, elithuthukisa umphakathi. Liyakuthatha nje, likubeke lapho osuka uya khona and uma ugibele kuleli bhasi ubuka bonke ubuhle beKapa. Uma uphakathi kuleli bhasi nalo linofonofo. Lihle kwalona likuthatha likubeke kubuhle baseKapa.

Ngingaqinisekisa nje ukuthi ngisheshe ngivuke ngilungiselele, uma kube uthole ukuthi lapho ngifunakala ngo-nine kumele ukuthi mina ebhasini la-half past seven, kumele ukuthi ngibesebhasini lelo la-half past seven, ngoba ahamba late vele. Ukugibela ibhasi lami la-eight kungenzeka ngifike u-nine usushayile, kodwa uma ngingashesha ngigibele elingaphambi kwesikhathi engidingeka ngaso. Lokho kuyongisebenzela futhi kuyosebenza kahle.